Ntho e etsang haholoholo hore tjhelete e nyamela account-ong ya hao ntate ke hore nthwena ya hore o ipehele tjhelete e le hore o ntso o e hulelwa kgwedi le kgwedi ha tjhelete e kene ka letsatsi le itseng le ikgethileng leo la hore kgwedi hae fela o hulelwe two hundred ranta hobane ke tjhelete hore o ipehela yona account-ong ya hao o tla tla o entsha ka mora nako eo e be e ikgethileng hore o tla e ntsha ka yona nako eo o e kgethileng mona na re e tla nka dilemo tse pedi ka mora dilemo tse pedi ke ona o tla hulang ee, tjhelete ya hao e le hore e se le ngata jwale e se e tswetse eya ntate.

E ke tla e etsa ke ya hore kgwedi hae fela ke tlo patala yona tjhelete eo letswalo ya teng kaofela hodima moo e salang ke tlo etsa ka hore ke e sebedise nthong tse bohlokwa feela.

Ee, mme motswadi ntho e lokelang ho e etsa hore o fetisitse tjhelete o ise account-ong ena o ise account-ong e ngwe ke ya hore o kene account-ong eo e leng hore o batla ho hula tjhelete ho yona ebile o so o kgetha le tjhelete eo o batlang ho e hula ha qeta o etsa mane mo kgethang hore o fetisetsa wa tjhelete e tla o fa hore moo o dintho tse pedi tseo e leng hore e tla hlahisa account-ong eo o batlang ho e fetisetsa ho yona ha qeta o be o e kgetha o qeta o e kgetha be o dumela ha qeta ho e dumela hore wa e dumella e ha hona hona account ong eo e tlabe e sentse ikela yona ka bo yona. Ha o qeta ho dumella o tla bona e tla o kenyetsa le molaetsa ho jwentsha hore tjhelete e fetisitswe account-ong ena ya isa account-ong yane e nngwe yane.

Ee, ha ke hlahetswe ke ntho ya tshohanyetso ha ke dule ke sebedisa monyetla wa tekano haholo hobane ha o qeta ho sebedisana e tloba le hore ya kgutla and ha e kgutla jwalo e kgutla jwale e se eketsehile jwale ha se a se a ba sa o ho charge-a ka moo e leng hore ba tlametse ho charge-a ka teng, e tlabe e se e le nyolohile haholo. Ke ka hoo ke sa ya mosebetsing ho hang. Ha ke o sebedise ho feta tekano ke ho sebedisa nyane feela e le hore ke kgone hore ha e le hore ba tlo charger-a moo ba etse hore ba charger-a tjhelete e ka ba e nyane and ebile nna ke tla e kgona.

Motho e leng hore ke ya itshebeletsa ke na le business ya ka e le hore kgwebo ya ka e le hore ke sebetsa ka yona e le hore e kenya tjhelete ka tjhelete. Jwale ke lana kaya mane moo hulwang tjhelete. Ke ya hulelwa pampiri e bontshang hore ke yona statement-e se jwentsha hore kgwedi le kgwedi ho na le tjhelete e kenang mo ke hutse statement se ka etsang hore ekaba kgwedi tse tsheletseng se hlaisitse bopaki ba hore tjhelete e dula e kena and-e dula e kena ho hlaha kgwebong ya ka.

Mo tlamehang a kenye APP ya hae o download-a App ya teng ya banka yona eo oe sebedisang. Ha o qeta ho kenya App ya teng e tla o hlahisetsa mo e tlo batla o kenya ID ya hao nomoro tsa ID tsa hao. Ha o qeta ho kenya nomoro tsa ID tsa hao tla hlahisa hape o kenye dinomoro tsa mohala wa hao. Ha o qeta ho kenya dinomoro tsa mohala etlo hlahisa o kenya account number ya hao ha qeta e be e batla o etse dinomoro tse leng hore ke taba tsa hao ha o bula App ya hao wa di kenya hona mono di tsebuwa ke wena fela be se ntse e o romella molaetsa wa hore wa dumellana le tsona hore o batla ho bula App yona, yona eo ya hao wa e kenya.

Dumelang ke nna a butseng a insurance le lona lebitso la ka ke Lefu Thabang . Jwale ke ne ke inshorile koloi ya ka ho lona ho lona ona mona jwale koloi ya ka hona jwale e shwele leshala jwale mme jwale ha hona moo hore ke tla yang teng. Ke kenye leshala teng ebile ene hona jwale ha ke na le tjheletenyana ya hore ke ka patala motho ke reke nkenyetse leshala le letjha leo le leo ke le rekileng jwale ne ke kopa lona ka kopo jwale ebe ntse le nghulela insurance ngwana moo le nke le nghulela bonyane ba ka bo e leng hore se ntse ke bo patetse le nthuse le mpatlele le moo eleng hore ke ka isa koloi ya ka teng ba tla kgona ho nthusa lona ebile le tle ntshetse le ba patala ka yona hona account-ong ya ka ya insurance.